Izici engay'cabangela mangixoxa nomhlinzeki wezempilo, kungaba ukuthi, emveni wokwenza yonke lento lena emayelana nokusoka akukho yini mhlampe ubungozi bayo ekugcineni mase usuyenzile? Mhlampe uthole ukuthi induku yakho isibhekana nenkinga ethile, mhlampe ngokuhamba kwesikhathi ayisakhoni ukuthi isebenze ngendlela efanele. Mhlampe futhi sengithola engathi isiba nenkinga ayisafani nasekuqaleni. Sengibhekana nenkinga, mhlampe noma eyobuhlungu, sekwenzeka sengiyithola la isiba-weak khona, isibabuhlungu khona. Ngingabuza nje izinto ey'kanjalo ukuthi iziphi izici ey'khona ngalolu hambo lokuthi seyasuka. Ngoba kugcina kufikaphi, iziphi izici ey'nzima engase ngibhekane nazo mengithatha lolu hambo lolu lokuthi sengiyasoka.

Engingakwenza nje okuhlukile, uma ngingase ngibuyela ekuqaleni kobhubhane lweKhovidi, ngingagwema ukuba sendaweni enabantu abaningi isikhathi eside. Noma kade siyifaka izamfonyo sisanithayza, sigeza nezandla, kodwa besingakugwema gwemi kangako ukuba sey'ndaweni ey'nabantu abaningi kakhulu. Abantu babeqhubeka nje bebe sey'xukwini, kodwa ngonxa yokuthi bafakile izamfonyo zabo basanithayza nezandla, bayenza nendaba yokuthi beqhelelane, bengasondelani kakhulu, bebe amaqoqo kakhulu. Mina nje ngingagwema indaba yokuthi ngingahlezi ngisesixukwini esinabantu abaningi kakhulu, ngoba kwakhona lokho nakho, yikho okwakuwumthelela wokuthi lolu bhubhane lolu lubhebhezeleke kangaka. Noma kuthiwa sasiy'faka izamfonyo, kodwa nje ukusondelana kakhulu endaweni enabantu abaningi, iyona eyayenza kusabalale kakhulu leli gciwane leli.

Endaweni yomphakathi uma kuzofakwa iy'hlalo zabantu abakhubazekile nama lempu abo, ngingabheka nje endaweni ukuthi akukho yini la okuphakeme khona kakhulu, mhlampe okunezitebhisi eziningi khona okuzokwazi ukuthi kuhambe iy'hlalo lezi zabantu abakhubazekile. Ngoba isihlalo sabantu abakhubazekile asikwazi ukuthi sihambe endaweni eyizitebhisi ey'ningi. Kudingakala indawo ezohamba labo bantu abaneyhlalo abakhubazekile ukuthi kube yindawo ephansi engazona iy'tebhisi bengalokhu begqilazeka mabehamba. Uthole ukuthi sekumele bekhuphuke iy'tebhisi ngeyihlalo zabo, okuyinto enzima ukuthi isihlalo somuntu okhubazekile sihambe ngey'tebhisi. Kungadingakala ukuthi kube nendawo ekahle e-flat, ukuthi bekwazi ukuthi behambe khona ney'hlalo zabo.

Ubumpofu buyakuthinta ekuthenini ufike ey'nsizeni zokuhlela umndeni, ngoba awukwazi ukuthi ungaletha ingane ukhulelwe ekubeni isimo sakho senhlalo, sempilo singekho sihle. Umntwana udinga ukunakekeleka okusezingeni. Ngakho angeke ukwazi ukuthi ungavele uthole umntwana, kanti nesimo sakho asikho sihle, umpofu, umntwana uzosokola. Umntwana udinga ikhaya elifudumele nomzali onamandla ukuthi emukhulise, ekhulele ekhaya elifudumele elinabazali abazokwazi ukuhlanganisa izidingo zomntwana. Ngakho mawumpofu ngeke ukwazi ukuthi uthole umntwana, kuyasiza ukuthi uhlele umndeni ngoba isimo sakho usuke usazi ukuthi ngeke ukwazi ukumelana nokuthi wondle umntwana. Amandla okumondla umntwana awekho ngoba nawe usadinga ukuthi uzame ukuzokudla wena, kanjani-ke sekukhona nomntwana. Ngakho kuhle ukuthi kuhlelwe umndeni amandla mayengekho.

Into engenziwa ukuze iy'guli ey'hlala ey'ndaweni ey'kude yikwazi ukufinyelela ey'bhedlela kalula, ukuthi isibhedlela sikhiphe omahamba ngendlwana siyobabeka endaweni ey'semakhaya. Mhlampe nje kukaliswe ngeviki ukuthi mhlampe evikini bazofika kabili noma kathathu belethe usizo lwezempilo ebantwini asebekhulile, nabantu abakhubazekile, abangakwazi ukuthi befinyelele ey'bhedlela ukuyothola usizo, ngoba ney'moto ziyadula, amatekisi awekho, namabhasi awekho. Lokho kungaba kuhle kakhulu ukuthi iy'bhedlela zibe nohlelo lokuthi zikhipha omahamba ngendlwana ukuthi beyogxunyekwa ey'ndaweni ey'semakhaya. Belethe usizo ebantwini asebekhulile bendawo, ngoba imali ayikho yokuthi bagibele, namandla awasekho ukuthi ogogo nomkhulu betotobele ey'ndaweni ey'sesibhedlela, okumele kugitshelwe kuzo, amandla abasenawo sebekhulile.

Yebo, ngicabanga ukuthi imtholampilo yenza okwanele ngoba akesithi umuntu utholakale ukuthi ulimele, ukulimala kwakhe kuyimbangela yokuthi kade eshawa mhlampe umuntu wesilisa omunye wobulili obuhlukile. Eseya ekilinikhi eyothola usizo lokuqala. Amanesi ayakwazi ukumutshela ukuthi lo muntu okwenze kanje, ungakwazi ukuthi uyomuvulela icala emaphoyiseni, e-police steshi eseduze. Lowo muntu loyo obe yisisulu useyakwazi ukuthi ahambe eye emaphoyiseni eyovula icala. Kwenziwe ngendlela efanele ukuthi lo muntu lo owenze lento uyakwazi ukuthi ukuthathelwe iy'nyathelo ey'nqala zokuthi-ke uyaboshwa, ngoba yicala ukuhlukumeza omunye umuntu, umshaye. Noma ngabe ubulili bunye, akuvumelekile ukuthi omunye umuntu ebeke omunye isandla eze elimale, eze ehambe eye eklinikhi or eye esibhedlela. Lokho akuvumelekile kuyicala. Ngakho imitholampilo iyakwenza okwanele ukubhekana nalezo zimo.

Inselelo ebhekana ney'guli, ukuthi kugcina kwenzeka isiguli singalutholanga usizo ebelisidinga ekilinikhi ngenxa yokugcwala ngokweqile. Futhi kuyenzeka ugcine isiguli singasayitholanga mhlampe imithi ebesidinga, noma umjovo othile ebesudinga ngenxa yokuthi sekugcwele kakhulu, sebeyikhiphile imithi eminingi osukwini. Ugcine mhlampe omunye efika engasalutholi usizo lokuthi eyothola umuthi, noma nomjovo othile abewudinga ngenxa yokugcwala kakhulu emakilinikhi. Iy'guli y'bhekana nengqinamba ekanjalo ukuthi zigcina zona zingasizakalanga, ngenxa yobuningi babantu emakilinikhi, kuyagcwala ugcine ungasasizakalanga ubuyele ekhaya emuva ngale kokuthola usizo. Ngoba ikilinikhi isuke isisebenze ngokweqile, yakhipha imithi ngokweqile nemijovo, abanye abasatholi lutho, abasakhoni ukuthi bona besizakale esimeni sabo sempilo njengoba bezofuna usizo, sebehamba bengasizakalanga.

Isevisi yabantu abakhubazekile bekungaba ukufundisa abantu abakhubazekile abangakwazi ukukhuluma, ukuthi bekhulume ngezandla, phecelezi sign language translators. Ngingahlela lolo hlelo lolo lokuthi kube khona uhlelo lokuthi abantu abakhubazekile, abangakwazi ukukhuluma befundiswe ukukhuluma ngezandla, ama-sign languages, bezokwazi ukuthi bekwazi uku-communicate-a nomphakathi. Nabantu abanye bekwazi ukuthi bekhulumisane nabo, ngoba kuyinkinga ukuthi umuntu okhubazekile ungakwazi ukuthi uzokhuluma naye uthini, noma ekubona ukuthi uthini, ngoba yena ukhubazekile akakwazi ukukhuluma nawe awumazi ukuthi-ke ungamukhulumisa kanjani. Kodwa kuhle ukuthi kubekhona uhlelo lokuthi bekwazi ukuthi bekhulume, befundiswe ukukhuluma ngezandla ngokusebenzisa izandla, okukwaziwa ngokuthi i-sign language.

Iy'nyathelo ey'ngathathwa ukuqeqesha abasebenzi bezempilo ey'ndaweni ey'semakhaya, ukuthi bekhishwe beyonakekela, beyoba usizo, behambiswe emakhaya emakhaya la asebebadala, abangasakwazi ukuzenzela beyobasiza nabo ukuthi bekwazi ukutholakala ukuthi bethole usizo lwempilo. Ngoba kunogogo nomkhulu abangasakwazi ukuthi beye emakilinikhi, ngalokho kungakhishwa abasebenzi bezempilo behambe beyobasiza, beyobanika usizo lwempilo emakhaya, ngoba bengasakwazi ukuhamba. Iy'bhedlela, namakliniki zikhiphe abasebenzi beyokuthi beyosiza abantu abakulezo zimo lezo. Bebavakashele khona emakhaya, bebalethele khona usizo lwempilo, bekhona emakhaya ngoba basuke sebebhekene nenkinga yokuthi abasakwazi ukuthi besukume beziyele bona emitholampilo nasey'bhedlela.